Okokuqala, into efuneka ndiyijongile lixabiso le-medical aid leyo endiyikhethayo. Eyesibini, ndifuna ujonga uba iyazibhatala na zonke ezinye izinto ezi ndizifunayo. Umzekelo ezinye ii-medical aid azizibhatali ezinye izinto ezifana mhlawumbi namayeza womkhuhlane namayeza mhlawumbi nje wezilonda okanye nje iinto ezingekho deep, ukanti ezinye ii-medical aid ziyakwazi ubhatala yonke into. Yenye nje yezinto endizokwazi uba ndiyijonge leyo.

Umasingcwabane uyanceda tata, ngoba mhla kufike laa mini yoba ube mhlawumbi awusekho emhlabeni, kukho iindleko eziba khona ekufuneke zibhataliwe. Ngoku xa unaye umasingcwabane uyawuyenza yonke laa nto leya ngoba kweli xesha esiphila kuyo imali ayonto ifane ibekho oko oko, kodwa xa unomasingcwabane loo nto leyo ithetha uba yonke into izawubhatalwa, ukutya nemoto, zonke iindleko nje zizawubhataleka. Loo nto izawunceda noba mhlawumbi ifemeli, azikwazi uncedisana zonke iifemeli so yona nje umasingcwabane uzokwenza yonke into nje ibe lula.

Okokuqala, ndizamxelela umalume uba makajonge ukuba iindleko zale bhenki akhawunti afuna ukuyivula zinjani na, iyeyiphi and ziyafikeleleka zonke na iindawo. Umzekelo, apho sihlala khona ndifuna nje ibhenki ekhoyo ekufuphi nathi apho azokwazi uba angasokoli xa efuna ukuya khona efuna uncedo. Ndijonge ke na mhlawumbi nemali eyityayo uba itya kangakanani na kuba zonke iibhenki xa ufake imali ziyatya, so ndifuna ujonge ukuba yeyiphi efikelelekayo. Naxa ke ngoku ukwazi uba xa ufake imali uyakwazi ukuyikhupha yonke na indawo.

Lo mbandela awuvakali kakuhle kakhulu ngoba kaloku xa uqalayo ukusebenza zininzi into ofuna uzenza ngalaa mali yakho yokuqala. Awukwazi uvele nje uthathe yonke imali uyobhatala iNSFAS, kuba kaloku uxakekile nawe funeka utyile kwakule mali. Into nje engafuneka bona bayenze bandinike ithuba lokuba ndibhatale ngenyanga ngezavenge, andikwazi ukuyibhatala yonke ngexesha elinye kuba kwayona inintsi, mhlawumbi naloo msebenzi endisebenza kuwo imali .

Le nto kuthiwa ngu-push push akazange wasebenza kuba kaloku xa ungena ungowokuqala ngqa kuyo uyayifumana imali ngoba kaloku yinto esentsha abantu banomdla. Kodwa xa ungene ixesha selihambile kutsho uba wena upeyisa aba bantu sebangenile phambi kwakho, awuzuyifumana imali ngoba kaloku uyangena uze nabantu ababini naba bantu nabo kufuneka bafake ababo abantu, uba abafakanga abantu kutsho uba wena awuzufumana imali. Yingozi enkulu kakhulu ke leyo yoba mawufake imali ngoba kaloku ubutyebi zange baza ngemini eyi-one.

Makhulu, lo masingcwabane lo uzawukwazi ukunceda apha ekutyeni okuzotyiwa ngabantu nakwindlela nje yonke nje iindleko zakhona ziza kukhutshwa yile mali kamasingcwabane. Kwixesha esiphila kulo imali awukwazi uhlala nemali endlini eninzi ube unayo, nefikayo imali iphuma iyangena iphume iyangena, awukwazi uba mawuyigcine. Umasingcwabane ke ngoku ngulo uzawubhatala zonke iindleko, nathi nabangenayo imali yoncedisa akuzubakho ngxaki ngoba umasingcwabane uzawuyenza yonke into, abhatale imali ukwenzela uba umsebenzi uqhubeke.

Okukuqala, le app tamncinci yenza uba ukwazi umhlawumbi xa ufuna ubhatala amatyala wakho, ufuna ubhatala imibutho yakho, naxa ukwazi uthumela imali ilula ngoba uyayenza loo nto leyo apha emnxebeni wakho ungakhange wahamba waye edolophini uyokwenza loo nto leyo. Le app yenza naxa mhlawumbi ulahlekelwe likhadi okanye mhlawumbi kukho into erongo eyenziwayo ebhankini yakho uyakwazi uba uyistophe iyeke kwangoko nangoku. Naxa mhlawumbi uthumele imali emntwini orongo uyakwazi ukuyibuyisela iphinde ibuyele ebhankini yakho. Iyanceda ke le nto ngoba ikhuselekile nokukhuseleka ngoba akekho omnye umntu onokwazi ukuyenza ngaphandle kwakho.

Uba i-ATM itye ikhadi lam ukothuka khona ndiza kwethuka kodwa sikhona isizathu soba ikhadi lityiwe yibhenki mhlawumbi kukho loo ngxaki ikhoyo. Kodwa ubungozi bona abukho ngoba xa iye yatyiwa yaba ngaphakathi ayikho into eza kwenziwa emalini yam, imali yam isekhona yona. Kodwa ke kukothuka nje mhlawumbi kuba ndizabe ndiyixakekele loo mali, kodwa kona kona ubungozi abukho ngoba xa ibhenki iyiginyile iphakathi akekho omnye umntu ozokwazi ukuyikhupha ngaphandle kwabantu basebhenki.